Ukungabonisani ngasonye kuye kuxhaphake kumasapho amaninzi xa kukho umsebenzi omkhulu olungiselelwayo. Esi simo sibangela ukungaboni ngasonye phakathi kweentsapho kuba kukho umahluko phakathi kwesizukulwana esidala nesitsha. Esidala sifuna amasiko agcinwe, esitsha sifuna inkululeko yokwenza izinto ngendlela entsha. Kwalapho kwakuqubuka iingxabano ezinxulumene neendleko zomtshato kuba umtshato wesiNtu ubiza kancinci xa kuthelekiswa kumtshato omhlophe okanye umtshato wesilungu.

Ukukhusela abakhwetha ekuswelekeni ngexesha lolwaluko kufuna indibaniselwano yezinto ezininzi eziquka inkathalelo yezempilo, inkxaso yengqondo, kunye nokuhlonipha amasiko. Nazi ezinye izizathu ezibalulekileyo, uqeqesho lwamakhankatha. Amakhankatha kufuneka aqeqeshwe kakuhle kwindlela yokuhlinza ngokwemveli kwaye ibe yindlela ekhuselekileyo, kwaye baqonde ukubaluleka kokuhlamba izandla, ukusetyenziswa kwezixhobo ezicocekileyo, kunye nenkathalo emva kokuhlinzwa kwabakhwetha.

Iingenelo zokuqhuba isiko lolwaluko ehlotyeni zininzi kwaye zixhomekeke kwinkcubeko, isiko, kunye neendawo ezithile. Nazi ezinye zezizathu ezixhaphakileyo, imozulu efudumeleyo, ukufumaneka kwamanzi acocekileyo, ukutya okwaneleyo, iiholide yabafundi, ukuthintela iintsholongwane, kunye namaxesha okulungela imisebenzi yesiko. Abantu abaninzi bahlala bekhululekile ehlotyeni, nto leyo enika iintsapho kunye noluntu ixesha eloneleyo lokulungiselela nokwenza isiko ngendlela elungileyo nenoxolo.

Njengomphathi wesikolo kubalulekile ukunika inkxaso kubafundi abangakwazi ukuthetha isiNgesi ngokuthi kuqashwe ootitshala abakwazi ukuthetha iilwimi ezimbini ezohlukeneyo. Ukusebenzisa imifanekiso nemiqondiso, ukukhuthaza uncedo oluvela koontanga ngokuthi badityaniswe abafundi abangakwazi ukuthetha ulwimi lwesiNgesi noontanga babo abanokubanceda ngolwimi lwabo.

Ibalulekile indlela yokunxiba emisebenzini ingakumbi eyakwaXhosa. Abantu abangoosisi okanye abantu besifazane balindelekile ukuba banxibe iilokhwe ezindilisekileyo, apho zizawuthi zingavezi amabele ngaphandle, iingalo ngaphandle, kunye nemilenze ngaphandle ukubonakalisa intlonipho.

Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba umleqwa unamanzi oneleyo ukwenzela ukuba ungatshi, kwaye kubalulekile ungafaki izinongo ezinintsi ezizawuthi zithathe incasa yomleqwa.

Kubalulekile xa upheka umngqusho ujonge izinga lomlilo ukwenzela umngqusho ungatshi ube nesirhogolo. Kwaye kubalulekile ukuwuphekasisa umngqusho ungabikho nqum neembotyi. Loo nto enawuze ibangele ukuqunjelwa kwesisu okanye ukungaphatheki kakuhle esiswini.

Esona sipho bangamthengela sona ziimpahla, izihlangu, iitshefu, imihombiso yeentsimbi anothi azinxibe phezu kwempahla yobukrwala, kwakunye neengubo zokulala.

Amalungiselelo wokuqala kukusila utywala besiNtu umqombothi. Ikhaya ngalinye xa kuthe kwabakho umsebenzi wesiNtu kuye kufuneke kubekho umqombothi. Okwesibini, kukupheka ukutya okwaneleyo okuzawutyiwa ngabantu abazawuzimasa umsebenzi.

Eyona nto ibalulekileyo kuqala kukubafundisa ukubulisa. Molo. Unjani? Nokuzazisa. Ungubani igama lakho? Kwaye kubalulekile nokubafundisa amagama ohlukeneyo abantu, amagama ohlukeneyo ezilwanyana, amagama ohlukeneyo eendawo, kunye namagama ohlukeneyo ezinto ngokubanzi.